Mobaiḽi money i ya thusa vhathu uri vhathu vha kone u bannga tshelede yavho khwine ngauri hezwi muthu o o itela cash send tshelede i kha founu a i fani na musi tshelede i nga ngomu wa bank akhaunthu ngauri hezwi i kha bank akhaunthu muthu wa mbo ḓi renga dzi airtime. Muthu wa mbo ḓi ita dzi online purchases. So, hezwi tshelede yo itiwa nga mobaiḽi money muthu u a tevhela tshelede yawe a i wanesa i zwezwiḽa zwe ya rumelisiwa zwone a kona u renga zwo fanelaho.

Tshithu tshithihi tsho itaho uri ndi pfhe ndi sa fhulufhedzei kha u vula bank akhaunthu kana u vha na bank akhaunthu ndi hezwi zwithu zwa u wana vhathu vha tshi khou tsweliwa tshelede tshelede dzavho dzi banngani. Muthu u vha o vhea tshelede yawe ya dzi pension, tshelede yawe ya dzi savings kana ye a i wana ye a i wana hone. Tshelede i nga ngomu akhaunthuni, muthu o ḓi dzulela hayani hu mbo ḓi dzhena hu mbo ḓi dzhena mesedzhi tshelede i mbo bva hezwi hu tshi ya banngani vha ri vha ḓo zwi ṱoḓulula ṅwedzi u fhele, wa vhuvhili hu fhele kana vha vha vha khou vhuyela maḓuvha, vha kho vhe vhetshela maḓuvha uri after twenty one days, after mini mini hezwo tshelede yo ṱuwa a u khou ḓivha na mudzhiiwa uri yo dzhiwa nga nnyi.

Zwithu zwavhuḓi zwine zwa nga itea nga u ṱavhanya arali muthu a nanga u badela ḽounu nga u ṱavhanya vhukuma, ndi uri u dzi nzwala dzi interest dza heiḽa ḽounu dzi a vha fhasisa. Dzi a fhungudzea ngauri ṅwedzi muṅwe na muṅwe dzi interest kana dzone dzi dzi nzwala dzi vha dzi khou dzhena kha tshelede ine muthu a vha a khou tea u i badela, mara arali muthu a i ṱavhanyedza u i badela wa wana ndi khou badela stalment zwivhili kha ṅwedzi muthihi kana zwi raru kha ṅwedzi muthihi dzi interest dzi a fhungudzea, dzi interest a dzi tsha dzhena a dzi tsha dzhena nga nḓila ye ya vha dzi khou tea u dzhena ngayo ya every month.

Bank akhaunthu ndi thulusi ine ya shumisiwa nga vhathu vha dzi bannga u vhulungela riṋe ro vulaho dzi akhaunthu banngani dzavho masheleni ane ra ri hezwi ri tshi a ṱoḓa nga tshifhinga tsha tshashu ra a wana, ane ra ri hezwi ri tshi ṱoḓa u withdrawer nga tshifhinga tshashu ra a wana. Zwavhuḓi ndi nga ḓi ri ndi mbulungelo masheleni ashu, ndi tshikwama tshashu tsha u vhulungela, ndi nga zwo ndi ndi nga nḓila ine nda nda ṱalutshedza bank akhaunthu nga maipfhi anga.